Batswadi o tlamehile ba ke ba eletse bana hore ba ke ba bapale dipapadi tsena tse re di tsebang tse leng dipapadi tsa nnete. Ba ke ba tlohelle di-cell phone tsena, ba di behe fatshe hanyane. Ba ke ba bapale bo bolo, ba bapale bo rugby bo tenese jwalo jwalo. Ba ke ba mathe hore le kelello tsa bona di dule di le mafolofolo ka nako tsohle. Hobaneng tsena tsa hore ba dule ba shebile di-phone tsenana ba le di-internet-eng ba bapala di-game tsena, di qetelletse di nkile kelello tsa bona di di kwetse. Mme ba lebala tsohle tsa lefatshe le hore ba phela lefatsheng mona. Hobane ha feela ba tseba ba tsepamisitse maikutlo di-cell phone-ung tsena tsa bona, ba lebala tsohle. Jwale batswadi ba tlamehile ba be le molao o nepahetseng ka tlung, ba bolelle bana hore ngwana o tshwara phone ya hae ka nako e itseng, empa ka mora nako e itseng, ha lokela ho tshwara phone ya hae. A shebane le dibuka tsa hae tsa sekolo.

Mama ne ke kopa o nkgutlisetse di-game tsa ka ke kgone ho bapala. Ke tla etsa ka bonnete ba hore ka tsatsi le leng le leng ha ke tswa sekolong ke shebane le dibuka tsa ka pele. Ke bone hore ke etsa di-homework tsa ka jwang. Mme ke bale ha ke qeta ho bala. Ke moo ke tla kgonang ho bapala di-game tsa ka. Ke a o tshepisa ka matsatsi ohle. Ke tla qala pele ka buka tsa ka tsa sekolo. Ke shebe ntho tsa ka tsa bohlokwa. Mme ke kolomakele le ka tlung ke thuse moo ke tlamehang ho thusa teng. Ha se ke qetile tsena tsohle, ke moo ke tla kgonang ho ipapalla dipapadi tsena tsa ka tse ke di ratang. Ne ke kopa feela o mfe tsona motswadi wa ka.

Ke bona e le papadi tse ntle, tse hantle mme tse kgonang ho tshwara ngwana a ska etsa ntho tse sa lokang seterateng mane. Ha ke na yona ha jwale tjena, empa ke tseba motho a nang le yona. Mme ke bona e le e nngwe ya papadi tse lokileng. Empa ha di batle o di bapale nako e telele haholo, o qetelletse o lebetse le hore o hloka ho bapala le batho samannete. O bapale bo mabolo, o ko bapale o mathe o bapale le bana ba bang. Ke le bapale papadi tse ding tse tla o hlabollang kelello ebe se eseng e be sale, o shebile tsena tsa television-eng mona. Tsona di lokile, empa di lokile for nakonyana eno mme o ko di tlohelle, hape o ko ye seterateng mane o ko lo bapala le bana ba bang. Ka tsela tse tse tlwaelehileng.

Ne nka etsa di-tournament-e tseo moo re tla tseba sanang ka tsona, hore re tleng re tlo bapala dipapadi tsena tsa mohaleng. Hore bana ba kgone ho di bona, hore ke tse ding tsa dintho tse tla ba fokoletsa ditjeho hore ba seka reka di- PS 5 le di-Xbox tsena. Hobane tseno di tura haholo. Empa mara ha ona le tsena tsa mohaleng, o reka feela mohala wa hao. Mme tsena o kgona ho di fumana marangrang mona. O di download-e di-App-eng tsena tsa bo teng. Mme di kgona hore di o bolokele tjhelete ena e ne o tla e tlo e sebedisa ha o rekile bo di-Xbox le di-PS. Jwanong ha nka etsa ntho e ka bang bo ma tournament-e nyana moo ho tla tluwang ho tlo bapalwa ka di-phone tsena tsa rona. Mme re mpe re challenge-aneng mono di-phone-ung tseno mono, bana ba kgone ho bona hore o kgona ho bapala di-game ka phone tsena tsa rona.

Ka di bapala di-game haholo founung ya ka mona. Ke ithatela tsena tsa bo bolo. Hobane di kgona ho tsamaisa nako mme di kgone le ho hlabolla kelello ya hao ka tse ding tsa matsatsi. Empa mara ha ke di bapale haholo. Hobaneng ha ho hlokahale haholoholo re dule re le difounung tsa rona, ho hlokahala ha re di bapala, re di bapale nako e itseng ka mora nako eo e itseng, re kgone ho bua le batho, ke re qoqe le batho bophelong ba nnete nnete. Eseng e be sale re shebile di-phone tsa rona aa. Ke a di bapala tsona ke ntho tse ntle empa mara di batla o di bapale ka nako. Hobane le ha o ka di bapala haholo, di tla qetelletse di o sentse le mahlo a.

Papadi e ke e ratang haholoholo ke papadi ena ya bolo, mme ke rata le melao ya teng haholo. Ebile ke a tseba. Bolong ha re bapala monana tlamehile re be le batho ka lehlakoreng le leng le leng ba leshome le motso o mong, le ka mane ebe batho ba leshome le motso o le mong. Mme re bapale bolo hantle ho be na le ba qalang. Ba bang ba korela ka hlakoreng le itseng, ba bang ba korela ka hlakoreng le itseng. Mme ha ra tlameha ho utlwisana bohloko hobane ho na le dikarete tseo tla di fumana. Ho na le ena e tshehla, e leng hore ha o e fumane ke eo ba o bontshang hore jwanong o so ntso, tsamaya kotsing ya hore o ka ntshuwa ka hara papadi. Mme ha o so fumane ena e kgubedu ke mane moo ba o ntshang ka hara papadi. Hobaneng o so entse ntho tseo o tlamehang ho etsa hobane melao ya bolo o tlamehile motho e mong le o mong a bapalang a e tsebe.

Abuti wa ka ee, ke a tseba ho monate ho bapala dipapadi tsena tsa Esports. Ee ho monate haholo. Empa mare o tlamehile o hopole hore o motho o a pheha, o hloka ho dula o hlwekile ka matsatsi ohle, o hloka le ho dula hore o hlabolle le monahano wa hao, o hloka le ho ikwetlisa hore o sa qetelletse o tshwerwe ke mafu ana a mona. A se re a tseba hore a leng kotsi haholoholo. Ho na le lena le bitswang tswekere le batlang motho a dule a ikwetlisa ka matsatsi ohle. O ka se dule o shebane le papadi ena ee, ke a tseba di monate tsona, o ka thabela ho dula o di bapala. Empa mara o tlamehile o hopole o motho wa pheha o hloka ho ya kantle, o ko lo bapala bolo ya samannete. O ko raye bolo, o ko o ikwetlise le ha o ka matha hanyane fela wa potoloha seterata ha nngwe fela o ko ikwetlise le kelello. E ke e kgone ho iphuma phumana le mmele ona wa hao ona o kgone ho hlohla mafura e be se e sale o ikwalletse o ntso ja.